Ditlhwatlhwa tse di kwa godimo tsa data di ama bašwa thata thata ka ntlha ya gore ba dirisa yone data go batla diphatlhatiro, bontsi segompieno re dirisa data for dilo tsotlhe tse di tlhokegang mme ntle le data ga go na se ka dirwang ga o kgone go bona phatlatiro, ga o kgone go amogela melaetsa go ya go tshwana le di-email kapa di-phone call.

Nna ke dirisa data e kgonang go tshwarelela go fitlha a kgwedi e fela nako e nngwe data e felang pele ga kgwedi e ka fela so ke be tshwanna ke go reka e nngwe go tlhola kapa go check-a melaetsa le go founa le go apply-ela mebereko. Botlhokwa ba data ke bone bo re thusang thata mme data ya tura, data e fela ka pele, data ke yone e dirang dilo tsotlhe, ntle le data o ka se kgone go apply-ela kgotsa go tsena mo mafaratlhatlheng.

Tlhwatlhwa ya data e ke e rekileng kgwedi e fitileng ke a go lekana le fifty ranta mme ga e fitlhe ko kgwedi e felang teng data e fela mo tseleng e fela ke ise ke fetse go e dirisa. Fa o reka data o tshwanetse o lebelele tlhwatlhwa ya data, o tshwanetse o lebelele mmereko e o e rekelang data e o go e dirisa, tshwanetse o lebelele budget-e ya gago gore o tla kgona go reka data e lekanang.

Ke data di gig tse twelve-o, twelve Gigs e ka ntumedisang ya kgona go dirisiwa kgwedi yotlhe gape ke ka rata gore tsene ka di one tsa kgwedi e simolola go fitlha ka di-thirty one tsa kgwedi e fela.

five G ke network-e ya lebelo le le dirisiwang ka mokgwa o o tlhokegang. five G e ka oketsa lebelo la go apply-ela mebereko kgotsa la go dirisa mafaratlhatlha ka tsela e e siameng e ka thusa thata le bašwa kgotsa le di-company tse di dirisang mafaratlhatlha go ya ka tshwanelo go ya ka lebelo le le tlhokegang mme five G ke bona e ka fetola dilo di le dintsi go ya ka social media go tshwana le go thusa ka network-e e nngwe ga e sa bereke, go dirisa data ya gago kgwedi yotlhe ntle le go felelwa ke data.

Fa o tsenya data mo mogaleng wa letheka o dirisa USSD code ya bone go ya ka network-e e o e dirisang mme tshwanetse o itse gore ke e feng network-e e o tshwanetseng go e reka o e rekela mogala wa letheka wa gago. Data gore o e dirise o tshwanetse o tshube data ya gago e phele e tshubilwe ka ntlha ya gore ga e sa tshubiwa e ka se bereke, data ga o sa e dirise o e time ka ntlha ya gore ya go fela ka pele.

Fa o na le data o e dirisa netefatsa gore nako e o fetsang go dirisa founu ya gago o tima data ya ga gore o kgone o block-e gore e se ka jega e se ka dirisega mo go sa tlhokegeng teng e time ga o feditse go e dirisa.